Ukuthutha impahla ngezitimela kunomthelela omkhulu kakhulu uma kuwukuthi into ethuthwayo yinto edinga maduzane, kanti-ke uma siqathanisa nokuthutha izimpahla ngamaloli kanye namabhanoyi, wona ayashesha kodwa awakhoni ukulayisha izimpahla eziningi ukwedlula isitimela. Uma uthutha izimpahla ngesitimela kubalulekile ukuthi lento oyithuthayo uwazi ukuthi uyidinga after isikhathi singakanani.

Kwake kwenzeka ngelinye ilanga ngihleli nabantu abadala bexoxa ukuthi izinto nezinto kumele zithuthwe ngesikhathi thizeni, kukhona ezinye izinto ongeke ukwazi ukuzithutha ngebhanoyi, khona ongeke ukwazi ukuzithutha ngeloli ngoba lezo zinto ezinye sinesisindo esedlula ezinye. Kanti-ke njalo kubalulekile nokwazi umumo womkhathi ukuthi mhlambe izulu lizonetha, zikhona izinto ongeke ukwazi ukuzithutha uma kunjalo, kanti zikhona ezinye njalo ongeke ukwazi ukuzithuthukisa uma ilanga lishisa kakhulu.

Amabhasi esikhathini esiningi awabi maningi ngamahora abantu abagcwale khona kakhulu, kanti-ke kuvame kakhulu ukuthi kube mhlawumbe nebhasi elilodwa noma amabili kumahora abantu abangagcwali khona kakhulu. Kungenzeka ukuthi ebusuku amabhasi abe mabili kanti-ke emini amabhasi abe maningi kakhulu ngoba baningi abantu abawasebenzisayo mabeya emisebenzini, kanti ebusuku-ke abantu basuke belele ingakho amabhasi engekho maningi.

Izimpahla ezithuthwa ngololiwe zona zithatha isikhathi eside kakhulu ukuthi zifike la eziya khona, lokho bese kuba nomthelela omubi ngezinzuzo zayo ngoba uthola ukuthi abantu kade belindele izimpahla thizeni bese zingafiki ngesikhathi besazidinga. Uma umuntu elindele ijazi ngoba kumakhaza, uzolinda angalitholi bese ijazi lifike mhlawumbe sekunelanga, ngeke lisathengwa lelo jazi bese lokho kwenza ukuthi kungabi khona inzuzo ngalelo jazi elisuke lithunyelwe ngololiwe.

Esikhathini samanje amathayimithebula ebhasi aseshaya khona impela ngoba ibhasi uma lithi lizofika ngehora lesihlanu lifika ngalo lelo hola, akwenzeki ukuthi ibhasi lingakafiki ngehola okumele lifike ngaso. Lokho kwenziwa ukuthi esikhathini samanje sekukhona imigaqo eyakhelwe wona amabhasi kuphela okuhamba ibhasi kuphela, ukuthi kusizakale ekuthenini ibhasi lingabi nazo iyinkinga emgaqweni lifike ngesikhathi okufanele ukuthi lifike ngaso.

Izithuthi zesonto zona zisuke ziyinto yomphakathi echaza ukuthi abantu bomphakathi yibona abazokhetha ukuthi leso sithuthi sihamba sikhathi sini, njalo kuhamba bani lapho, uma kukhona mhlawumbe ongakafiki uzolindwa nalowo muntu. Kanti-ke lezi ezinye izinkonzo zokuthutha zona zinesikhathi esibekiwe ukuthi isikhathi thizeni leyo loli noma lelo bhanoyi lizohamba, kanti-ke isithuthi somphakathi sona sihamba uma umphakathi usuhlangene wavumelana ukuthi sihamba nini.

Ukuhamba kancane kukaloliwe khona kuke kwangihlukumeza kakhulu ebhizinisini lami lokudayisa amagwinya, lokho bekungihlukumeza ngoba benginokuhamba namagwinya agcwele ibhakede. Kodwa ngoba uloliwe ehamba kancane uzosuka nawo eshisa endlini, uyofika nawo phambili esebanda kanti abantu bawafuna eshisa bese ekugcineni, kwenzeke ukuthi uyawadayisi wonke uphindele nawo endlini. Ugcine usuphisana bese ayikho-ke inzuzo etheni obanayo lapho, kanti-ke uloliwe ubekwazi ukuthi mehambe kancane ungafiki nangesikhathi la oya khona phambili.

Ngingathanda ukubona wonke amawebhusayithi eveze ukuthi imaphi yamabhasi ahamba ngayiphi i-timetable njalo azofika ngasiphi isikhathi, njengabagibeli bamabhasi ngingathanda ukuthi ngikwazi ukukhetha ibhasi engilidingayo. Njalo ngikwazi ukubuka i-timetable yalo lelo bhasi ukuthi luzophuma ngasiphi isikhathi lifike ngasiphi isikhathi la osuke uya khona, lokho kungasiza kakhulu kunanokuthi umuntu agibele ahambe ayobuza khona ebhasini.